Osebenzele leyo khampani thizeni, lowo muntu ozobe abhekene nawe uyena muntu ozokutshela akufundele konke okuzomele ukwazi imigomo nemibandela. Iy'nsuku okumele uy'linde, isikhathi kangaka sukusho ukuthi ngalesi sikhathi lesi isona sikhathi zobe sekukhavaripha ilo i-inshwarensi wakho. Ukuthi sewukhavadi ngaleso sikhathi leso. Ukuhamba kwesikhathi futhi uzodinga ukuthi ubhadale yona le mali i-inshwarensi yakho ihlale i-right. Kube ne-payout-i ibe-right. So, osebenzela leyo khampani leyo, uyena muntu ozokutshela yonke imigomo nemibandela ozodinga ukuyazi ngomshwalense wakho.

Okwezimali, okukhululeka noma okutholeni isaphothi. Ngingodinga umndeni wami, ngizofonela umndeni wami ukuthi kube khona kube iwona ongisizayo ukuthi sihlele khona kuze konke kuhambe kahle. Or inshwalensi eba semananeni aphansi engizokhona ukuthi kube iwona azosisiza. Kungabi ukuthi ngikhipha imali ezoba ngaphezu kwamandla ami. Umphakathi ube khona uzoncedisa, ngisho nebandla olikhonzayo libe khona likuncediise esukwini elibalulekile.

Ukuhlola ukulunga kwemishwalense, okwamanje angiboni ukuthi kungaba indlela abeyenza ngayo iyona ndlela. Ngoba ngokwami mina ngifisa sengathi okokuqala nje uvule umshwalense. Bavele vele ingaleso sikhathi leso oqala ngaso kube yisona sikhathi vele sokwazi ukuthi akunasikhathi ozosilinda ukuthi uze ukhavaraphe. Akunasikhathi ozosilinda ukuthi uze ube imemba yakhona. Akunasikhathi ozosilinda eside ukuthi uze ukwazi ukuthi uthole owakubhalisela noma waba nakho okubaliwe kwe-inshwarensi ozokuthola. Akube kukuthi bokubhala manje, usuyimemba manje, kungabi nesikhathi sokulinda.

Yebo kuyele kwabakhona isikhathi lapho engaya khona kumashonisa ngoba ngidinga imali. Imali bengiyidingela izinto zengane school fees-i, kwezincwadi kweyunifomu entsha. Usakhona ukugqoka abe muhle ukuthi akwazi ukuthi abheke. Ney'ncwadi lapho azokhona ukubhala khona nokuthi akwazi ukubhadala i-school fees. So, ngayela lapho kumashonisa ngiy'dingela lokho. Ngoba uJanawari vele, uvele abe bucayi bube nzima nje ukwazi ukuthi ungayenzani, uhlanganise kanjani. So, yingakho ngaya kumashonisa, ngifunela ingane ukuthi ibe right esikolweni ibe nakho konke ezokudinga ukuze unyaka uphele.

Isikhathi sokulinda somshwalense phecelezi i-waiting period, isikhathi abanibekele sona. Ngingasho ukuthi i-trial yokuba nibekele yona ukuthi uqede lesi sikhathi lesi khane uzoba yimemba. Eyabo ngokweqiniso ingoba kudingeka isikhathi thizeni sokuthi usilinde ukuthi babone ukuthi ubhadala kahle, babone ukuthi wenza konke ngendlela enavumelana ngayo ukuze ukwazi ukuba yimemba yakhona fully. Isebenza ngokuthi ubhadala every month constantly, ubhadale ulinde ukuze ube yimemba yakhona. Okunye kungathatha u-three months, okunye kungathatha o-six months.

Umthelela wesikhathi sokulinda awukho muhle neze. Ingoba asazi ukuthi iliksasa lisiphatheleni, iy'ngozi ziyenzeka, ukugula kuyasifica. So, isikhathi esisilindayo siba umthelela ongekho muhle, ingoba ungakwazi ukuthi leso sikhathi leso sizokufica usaphila noma lesi sikhathi lesi sizokufica usesehhuwe, usewumcemane. So, kuba nzima ngalokho ingoba kungaziwa.